Lezi izindima ezaziqokwe kudala ziqokelwe abantu bobulili obuhlukene nobudala ngokunjalo zisene sikhathi, zisene indawo yazo esikhathini sanamhlanje, yize noma isiko selishintshile. Lokhu kodwa kuyasiza ekwazini noma ekuthenini umuntu nomuntu ayazi indawo yakhe emphakathini, emzini, emndenini nasempilweni yobungani.

Ngiyazi futhi ngiyacabanga ukuthi kuningi umuntu akucabangayo ohamba indlela yokuthomba ngaleso sikhathi, izinto eyifana nokuthi kuba kuningi abantu noma umndeni nomphakathi asebakulindele kuyena uma ngabe eqeda isigaba sokuthomba. Njengokuthi kufanele indlela yokucabanga, indlela yokukhuluma, indlela yokwenza izinto, indlela yokuyiphatha kufanele ishintshe kunale ndlela ayenza ngayo engakathombi. Yize noma lowo muntu ngaleso sikhathi leso usemncane ngengqondo, usemncane ngeminyaka, usemncane ngokwenza izinto kodwa kuyaye kulindeleke kuyena ukuthi aziphathe ngendlela thizeni ebonisa ubudala, ebonisa ukuthi usethombile usecabanga ngendlela entsha. So, lokho kuyamkhathaza umuntu ohamba indlela yokuthomba futhi osemncane.

Baluleke kakhulu indima edlalwa abantu abadala ngesikhathi kuhanjiswa umcimbi womncwabo ngoba abantu abadala ibona abasitshelayo ukuthi uma ngabe umuntu eshone mhlawumbe, umzekelo. Umuntu uma eshone ngesikhathi umuntu uma esuka kwimoshari noma lapho okugcinwa khona abantu asebadlule emakhazeni, ababuyeli endlini ngaphambi kokuba bengcwatshwe ngoba kukhona usiko thizeni ekufanele lugcinwe ukuze kuvikelwe umkhokha. Uma ngabe abantu abadala bengekho kulowo muzi lelo siko angeke ligciniwe, okusho ukuthi kulowo muzi uzoqhubeka nemikhokha wokuthi lo mkhokha thizeni owawungavikiwe ngoba wayengekho umuntu omdala ukuthi ebaxwayise, ebakhombise indlela yokuthi into efana nale nale emncwabeni ayenziwa.